Itshali likagogo ulithanda kakhulu ngoba walithola abelwa umakoti wakwakhe eshada nendodana yakhe. Uye mbese amahlombe uma eya emngcwabeni ukuhloniphisa esifeni. Noma kubanda, uyalibhinca noma ehleli nje ey'phumelele uyalembatha, ulikhonze kakhulu.

Izici ezingaba khona ngokulima nge-hydroponic ukuthi indawo incane, abantu sebahlala emadolobheni emaflethini. Kepha singakulungisa lokho ngokuthi sifake amapayipi phezulu la kwenekwa khona. Noma egaraji elingasasebenzi lezi moto.

Abalimi kufanele banisele kane ngeviki izitshalo zabo ntambama, bandise nojojo babe baningi. Ukuze bakwazi ukugcina amanzi ngezikhathi zemvula.

Endaweni yangakithi kutshalwa amapentshisi, obhanana, nama-apula.

Indima engenziwa i-automation ekubhekaneni nokushoda kwabasebenzi, ukuthi ifakwe lapho kudingeka khona abasebenzi abaningi. Ukuze umsebenzi ubelula, usheshe, uqedwe ngesikhathi.

Uhulumeni nezinhlangano bangabahlinzeka ngoJoJo, nangamakhanga amakhulu amanzi.

Bangabasiza ngokubakhela isigodi nesigodi amadamu amakhulu amanzi azobanela bonke abantu.

Ezolimo zingafundisa wabantu emakhaya ukulima, nabafuyile bathengisele abasemakhaya inyama. Hhayi ezitolo ezinkulu kuphela.

Kungasiza ngokuthi wonke umuntu afunde ukulima, atshale, afuye.

Ukuthi ababi nawo umhlaba olungile, onamadlelo aluhlaza, owenile ukuze iziklabhu ziwondleke kahle.

Ukuyigeza ihlanzekile ephekwayo, uyipheke uyifake emathinini.

Indodana yami ekade ngayigcina iminyaka, yangiphathela isipho sejezi. Ngoba yayingijabulele kakhulu nami ngiyijabulele, isipho sejezi ngoba kwakusebusika kubanda.

Uyazi MaXimba i-hydroponics ingaletha amathuba amahle okwandisa ukutholakala kokudla ezindaweni zasemadolobheni. Ifakwe phezulu emafulethini lapho eseneka khona impahla nasemagalaji ezimoto angasetshenziswa muntu. Futhi ilethe inzuzo ukuze abantu bathole ukudla eduzane ngentengo ephansi. Inselelo ukuthi izindawo azitholakali kahle hle.

Izitshalo ezifanele kangcono izifunda ezinamanzi alinganiselwe ubrinjolo, ummbila, izaqathi, utamatisi, idelela.

Indodana yami yangipha isipho sejezi ngoba kade sagcinana, nayo yayijabulele ukungibona nami ngijabulile. Yangipha isipho sejezi ingoba futhi kwakubanda kusebusika.

Amapulazi angabhalansa ngokuba abe nemfuyo eyanele ney'tshalo ezanele. Ukuze bakwazi ukwamukela kahle izivakashi zabo ngokuthi bazihlabele inyama eyanele, ney'tshalo ezanele.

Umoba uyawuphula amalungu akhona, abese uwufaka phansi enhlabathini evundile. Uwuvale, ugqibe bese uyanisela.

Izinto ezikhathaza kakhulu imvelo ezihlobene nokukhiqizwa kwesikhumba. Amanzi angcolile angcoliswa udayi wokudaya izikhumba, nomoya esiwuhogelayo ongcoliswa uboya bezikhumba abazishukayo.

Izitshalo ezitshalwa abalimi abasafufusa endaweni yangakithi ummbila, ubhatata, iy'qatha, ubhontshisi.

Abalimi balekelelana ngokuthi omunye uma ene-truck bangahamba bokha amanzi emfuleni ngamadramu. Okanye kunamanzi abawabekile, babelane ngawo.

Kungafinyelela ngokuthi izinkampani zobuchwepheshe bezolimu zixhase abalimi.

Umthelela ukuthi kusuke kuguguleke zonke iy'tshalo nomhlabathi. Kuthi lezi ey'sele iy'tshalo ezisele, nazo zibe nomthelela wezifo ezenziwa yilezi iy'khukhula.

Ezolimo zinegalelo elikhulu ngoba zihwebelana kahle namanye amazwe angaphandle. Nemali ingena kahle lapha eNingizimu Afrika.

Ijazi lesikhumba likamkhulu libaluleke kakhulu kuye ngoba uyalithanda. Walithengelwa indodana yakhe ngoba kwakuwusuku lwakhe lokuzalwa.

Izivakashi zakhe angaziheha, akhangise ngobuhle basemaphandleni. Njengokubakhombisa imifula, izintaba, amahlane amahle. Abuye futhi abakhombise nokuthi kufuywa kanjani, kutshalwa kanjani.

Kufanele bafundiswe ngokuthi izimpompi ezivuzayo bazilungise, namanzi axhaxhazayo angabi bikho. Bakwazi nokuthi izulu malina bakhongozele amanzi. Abageza izimoto bageze ngamabhakede, hhayi i-hosepipe.

Izinzuzo zokusebenzisa uvolo ekukhiqizeni izindwangu. Ukuthi kukhiqizwe izindwangu eziqinile nezihlala isikhathi eside zingagugi masisha. Kodwa ubungozi ukuthi ukusetshenziswa kodayi oncolisa imvelo.